I swa nkoka hikuva munhu wa koteka ku a va ni mavabyi yo hambanahambana. Lawa ya lavaka ku tshunguriwa hi swa ndhavuko kumbe ku tshunguriwa hi xilungu lero, i swa nkoka hinkwaswo.

Hi mavonelo ya mehe ndzi vona swi va ringanele hikuva loko munhu a ri na mavabyi ya HIV and AIDS, va n'wi tsala ka buku ivi mfumo wu tisa maphilisi yo ringanela vanhu hinkwavo lava vabyaka. Ni man'wani lama ngo tshama ya rindzele lava ka va nga swi tiveki ku va vabya, ku loko vo tala va ti kuma ku va vabya, va nga wa kuma.

A ndzi vona nga ku vanhu lava va mathekisi a va fanekele va endla mathekisi lama nga ta kota ku teka vanhu lava fambaka hi ma-wheelchair.

A swi lava vanhu lava va endlaka mathekisi va endla ndhawu, yo veka switulu swa ti-wheelchair. Ku vanhu lava fambaka hi tona va kota na vona ku khandziya mathekisi va ta fika laha va boheka ku ya ka kona.

I swa nkoka hikuva munhu loko o va a nga nwi ti-ARV ta yena, i engetela nhlayo wa vanhu lava nga ta vabya hi vuvabyi bya HIV and AIDS. Swin'wana i ku u va a ti dlaya hi yena n'wini.

Swikolo a swi phameli vana swakudya swa ku aka miri, na swakudya swa ku aka miehleketo ku vana va ta kota ku ehleketa kahle, loko va ri magumbeni ya vona ya ku dyondza.

Switandzhaku swo ka vanhu va nga teki maphilisi ya vona hi mfanelo i ku, mavabyi ya vona ya nge hungutani ya to engeteleka. Swin'wana i ku va nga hetelela va lovile loko swi ngo a va hundziseli mavabyi ya vona ka vanhu van'wana.

I ku vanhu va ndzawulo wa ndzilo va fanekele ku aka ndhawu leyi timovha ti nga ta tshama hi xin'we xin'we ku loko ko tshuketana ku humelele ndzilo movha yi kota ku huma hi xihatla. Ku nga yimeriwi ku un'wana ta humesa movha ya yena.

I swa nkoka hikuva hi vona vanhu va nawu, lava nga ta kota ku ta lavisisa vuxokoxoko bya mhangu leyi nga humelela. na koho va nga ta kota ku ku pfuna.

Ku ni ku xaniseka hi masangu, ku xaniseka moyeni, ku xaniseka na le mirini. Hi leswi humelelaka emakaya laha ku kalaka rirhandzu.

Va nga tirhisana hi ndlela leyi ya ku, loko tin'anga ti vona ku munhu a nga koteki ku a pfuneka hi ndhavuko va swi vona ku mavabyi ya yena ya lava xibedhlele, va va na ntiyiso va byela munhu loyi a lavaka ku pfuniwa. Naswona va va na tinambara ta ku vulavula ni madokodela ni manese ya le swibedhlele, ku ku na munhu wo karhi u boheka ku pfuniwa. Ku loko munhu yaloye a nga swi koti ku amukela ku wa vabya va kota ku hatla va n'wi fikelela kwale n'angeni ya ndhavuko.

Vanhu a va a va vula leswaku a va ha swi koti ku twa swakudya swa vona loko va dya. Van'wana a va pandza hi tinhloko van'wana a va khoma hi ndzhululwana, van'wani mavoko a ya vava. Van'wani va twa nga ri swifuva a swilo tshamela hi ndlopfu.

I ku chayela kahle ku ya hi milawu ya le Afrika-Dzonga.

Va nga va langutisi tanihi vanhu lava nga lo lahleka. Swi lava va hanyisiwa tanihi vanhu lava nga ri ki na vutsoniwa

Swivangelo leswikulu i ku, a ku na vatirhi vo tala lava tirhaka titliniki. Mfumo a wu qhashi vatirhi vo tala. Swin'wana i ku vanhu va ku vabya va tele tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga.

Swi lava ndzi ya maphoriseni ku ya va byela hi mhangu leyi nga humelela emagondzweni.

Swakudya leswi nga pfunaka vana ku kota ku dyondza. I mihandzu yo fana na maapula, ma banana, mapyere. Na mihandzu ku fana ni maguxe . Leswin'wana va nga swi dyaka i hlampfi.

I ku enerisisa ku munhu loyi a nga humelela hi mhangu, a kota ku vulavurisana na vona a va byela ntiyiso. Kasi ku ve loko rifu ri humelerile va kota ku tivisa va ndyangu ku munhu loyi a nga humelela hi khombo, a swi nga sungula hi yena va tele. Va tlhela va endla xikombiso hi yena ku loko swo tshuka swi va humelerile na vona, va kota ku ya vulavula va nga miyeli, hikuva vanhu va fa masiku lawa hikokwalaho ka ku miyelela loko va humeleriwa hi swilo swo karhi.

Ndzi nga titwa ni nga ri kahle moyeni hikuva kokwana va ta va va ri munhu lonkulu loyi a nga boheka ku famba, nkarhi wo leha ku ve ni a ya ti kuma ri titliniki a lava maphilisi. Lero loko a nga ha pfuniwa nga mbilu ya mina yi ta vava swinene hikuva leswi boha leswaku hi tlhela hi tlhelela xibedhlele ku a ya pfuniwa.

Vutomi lebyi eneriseke eka miehleketo ya mehe a byi ta languteka, byi ri kahle hikuva na kota ku ti hlamulela na swi kota ku byela ku ku byela .

Ku nga vulavuriwa hi yona eka ndhawu ya vukhongeri, xikolo se xi nga se nghena. Na loko se ku fika nkarhi wa ku vana va dya, va nga tlhela va vulavula hi yona. Va ta kota ku tivisa vana ku swakudya swo karhi swi dyiwa hi nkarhi wo karhi hi mhaka yo karhi.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku ku ve ni a ti kuma a vabya a swi sunguli hi yena naswona ku ka a nga teki maphilisi a nga layi munhu wun'wani wo ti laya yena n'wini. Leswi nga ta hungutela masiku yo hanya, swi tlhela swi n'wi engetelela na mavabyi ehenhla ka vuvabyi lebyi a nga na byona sweswi. I boheka ku teka maphilisi hikuva ku vava ku twiwa hi yena ku nge twi hi mina kumbe wun'wani a tlhelo ka yena. O boheka ku nwa maphilisi a ta kota ku hanya hikuva loko a nga swi endli sweswo, i ta ti hungutela masiku yo hanya ivi a ti twisa ku vava moyeni na le mirini.

I ku na wehe swi nga endleka u hisiwa hi ndzilo u lahlekela hi vutomi kumbe i sala na xivati xa vutomi hinkwabyo. Se swi kahle ku ti ehleketa i ti ehleketisisa, i nga se tirhela ku va mutimeri wa ndzilo.

Hi nga endla so hi ku va vekela nkarhi ka xikhalangi, ku loko nkarhi wo karhi u fika, xikhalangi xi ta rila. Hi xona xi nga ta va tsundzuxa ku i nkarhi wa ku nwa mirhi kumbe ku dya maphilisi.

Swi hambana hi ku va madorobeni ku ni mapatu lama nga basa lawa ya fambekaka kahle hi timovha leti tsutsumaka kumbe to famba kantsongo naswona, xitalo xa vanhu lava tshamaka emadorobeni va tirhisa xilo lexi vitaniwaka GPS lexi va kombaka ku ndhawu yo karhi yi le kwihi, ku va ta kota ku hatla va fika. Kasi makaya, ku tirha nomu hi xitalo ku byela munhu ku ndhawu yo karhi hi kumeka kwini naswona swilo swo tala makayeni swi le kule. A swi fikeleleki hi xikarhana swi lava rindza va zi va ku fikelela.

A ni ta ya ni ya n'wi susa exikarhi ka vanhu lavaya va nga n'wi khomangiki kahle ivi ni n'wi yisa ka ndhawu yo miyela laha ni nga ta kota ku bela riqingho vanhu lava, tirhaka hi vanhu vo fana na yena ku va ta va ta n'wi teka.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa leswaku i boheka ku tshama ni mirhi ya matihlo, murhi wa le ndzeni, ku loko n'wana ka nga khomekangi kahle makhwiri a ta kota ku ntshunxeka. Xin'wani vana lavatsongo va talele ku khoma hi mukhuhlwana nkarhi wo tala.

Ndzi hleketa leswaku ku ta fika nkarhi laha titliniki leti ti nga ha ta kota ku pfuna vanhu tanihileswi, ti nga ha kumi ku seketeriwa ka timali hi US AID na ku nyikiwa mimirhi. Lero va ta boheka ku pfala hikuva na vatirhikuloni va nge he hakeriwi timali.

A ndzi ta byela meyara leswaku hi loveriwa hi vanhu vo tala, tanihileswi a hi koti ku fikelela xibedhlele hi nkarhi. Na ti ambulance a ti fiki laha mugangeni wa ka hina tanihileswi u nga le kule makayeni. A ndzi ta kombela meyara leswaku a hi pfulela patu leri ku nga ta famba tiambulense leti nga ta kota ku ta landza vanhu loko va vabya kumbe va humelela hi nghozi leyi nga ta va tekela vutomi. Xin'wana a ndzi ta kombela ku, a hi akela xibedhlele lexi nga le kusuhi na muganga wa le kaya ku vavabyi va ta kota ku fikelela, swi nga ri leswaku va rindza nkarhi wo leha va rindze ti ambulance ku ti ta va landza. Leswi a swi ta papalata ku lova ka vanhukuloni ni swihlangi leswi nga hlaseriwa hi mavabyi kumbe vanhu lava nga humelela hi khombo ro vaviseka.

Switsundzuxo leswi a ndzi ta swi nyikaka swikolo i ku vana vo tala va huma mindyangwini leyi hambanahambanaka. Van'wani va suka makaya va nga dyanga kasi van'wani va suka makaya lama va nga kota ku dya nampundzu. Lero va boheka ku va phamela vana swakudya leswi akaka miri, ku vana va ta kota ku ehleketa kahle loko va ri emagumbini ya vona ya ku hlaya. Swin'wana ni swi papalata ndlala ka vana lava sukaka makaya va nga dyanga. Loko va xurhe hi swakudya leswi swi akaka miri, va tsaka na vona va fana na vana van'wani. Va ta kota ku yisa tidyondzo ta vona emahlweni.

Ndzi vona ku mfumo wu nga engetela ku thola vaongorikuloni wu tlhela u engetela na ndhawu yo kuma ku pfuneka, ku fana na titliniki na swibedhlele. Swi endliwa swi wa leswikulu ku vanhu va ta kota ku pfuneka hi xihatla, tanihileswi va ta va thole vaongori vo hlayanyana. Ku nga ri ki ku titliniki u kuma ku tirha vanhu va nharhu kumbe va ntlhanu.

I swa nkoka hikuva loko u nga kambeli HIV u nga ti kuma u ri na yona ivi yi ya yi ya fikela ka AIDS laha dlaya ka vanhu. Lero loko u swi tiva ku namuntlha u na HIV u nga swi kota ku sungula ku nwa maphilisi ya wena, u ti engetelela masiku yo hanya. Kasi loko u nga swi tivi u nga fa u tlhela i nyiketa na van'wana, mi tata nhlayo ya HIV and AIDS eAfrika-Dzonga. Kasi loko hi ti tiva hi nwa maphilisi hi nga papalata nhlayo ya HIV and AIDS eAfrika-Dzonga.

Va na vutihlamuleri byo pota vanhu lava va nga xanisa lava nga hlaseriwa emindyangwini.

Hi mavonelo ya mehe ni vona swi nga ri kahle ku n'wansati a nga endli nkunguhato wa ndyangu ka va n'wanuna loko a nga se tekiwa hikuva leswi i ku delela ndhavuko wa vona na ku ku delela vatswari. Kumbe ku kuma xihlangi a nga se tekiwa na swona a swi tshamisekanga, hikuva i delela xivongo xa ka vona kambe leswi a swi nge dlayi xivelekelo xa yena.

Eka ndhavuko wa le kaya hi tsemiwa misisi endzhaku ka loko khombo ri humelerile ekaya. swin'wana vavanuna na vavasati va hambanyisiwa ku hi nga tleli ka ndhawu yin'we. Ni vona swi nga ri kahle ku ve ni hi tsemiwa misisi hikuva yi teka nkarhi wo leha ku misisi yi kula kambe na pfumelelana na leswaku vavanuna na vavasati va nga tleli ni ndhawu yin'we tanihileswi va nge, swi ni khombo ri kulu loko n'wanuna ya wansati vo ti kuma va endle masangu, eka nkarhi walowu hikuva swi ni makhuma.

A swi lava mfumo wu thola vanhu lava nga ta famba va yisa maphilisi etindlwini ta vanhukuloni. Ivi exibedhela ku ta vanhu lava va nga ta ku kambeleni ku tilayeni ti nga tali. Naswona loko u ya tliniki swi vula ku i va i vabya swa maphela. Kasi loko u ti lavela maphilisi, mfumo wu ta va vutise vanhu ku va mi tisela maphilisi eka minyangwa ya n'wehe. Leswi a swi ta papalata ta swilo swo tala ni malayini lama tala titliniki na le swibedhlele. A swi ta tlhela swi pfuna na vanhu lava fambaka ni mixo ku va nga khomiwi hi swigevenga va nga khomiwi nkunzi, va nga tlheli va dlayiwa.

Ku cinca ka pholisi ku antswisa mpfuneto wa timali ka vanhu lava nga tsoniwa i ku mfumo a swi lava wu endla lavisiso ku mali leyi va yi nyikaka vanhu yi tirhisiwa ku ya pfuna lava nga tsoniwa lero loko n'wana a ha ku tswariwa xibedhlele loko a voniwa ku i ta va a tsoniwile mfumo a swi lava a n'wi tsarisa ivi i thola vanhu lava nga ta famba va nghena hi muti hi muti n'hweti na n'hweti ku ku mali ya vatsoniwa yi tirhisiwa tanihi ndlela leyi va nga yi vekisisa swi swona leswi a swi ta papalata ku vatsoniwa va dyeriwa timali ta vona leti va nga nyika hi mfumo xin'wana mfumo a swi ta lava wu yendla swikolo no dyondzisa vadyondzisi kuloni ku vana lava nga tsoniwa va va va va khomisisiwa ku yini.

Yi nga va na xiave hi ku yi nga kota ku va hakelela eswikolweni leswi khomaka vanhu va ku vutsoniwa ku fana na vona xin'wana yi kota na ku va xavela swo dya leswi lavekaka ku va va va hanyekile emirini.

Ku ka u nga yisi n'wana wa wena etliliniki endzhaka loko u n'wi beburiwile a swi kahle hi ku vana swi lava va tlhaveriwa mavabyi swin'wana i ku vana va tshamela ku vabya loko u nga n'wu yisi n'wana a nga humelela hi khombo u nga koti ku pfuneka hi nkarhi.

I swa nkoka ku tiva ku u na xitsongwatsongwana xa HIV kumbe a wu na xona i swa nkoka hi ku loko u ri na xona va kota ku sivela ku n'wana a nga xi kumi kasi loko ku nga ri na xona u va u hlayisekile emirini.

Vanhu a va faneke ku hambana hi one-centimeter leswi swi hungutile xitsongwatsongwana lexi hi ku vanhu a hi nga koti ku khumbana loko hi fole tilayeni naswona loko un'wana o khohlola marha maye a nga koti ku ku fikelela hikokwalaho ka mpfhuka lowu hi hambanisiweke hi wona.

Swo sungula i ku loko u titwa ku u karhele byela un'wani loyi u tirhisanaka na yena leswaku u karhele u ta kota ku wisa xin'wani i ku nwa mati ya ku tala la i tlhela i dya swakudya hi nkarhi loko i titwa nga ku se u karhele ngopfu tshama hansi u koka moya kutani u ta tirha loko se u titwa i ri kahle emirhini.

Xitsongwatsongwana xa HIV xi kumeka hi tindlela to hambanahambana ku nga ri ki masangu ntsena u nga xi kuma loko o kuma u khome ngati ya munhu loyi a vabyaka hi xitsongwatsongwana lexi xin'wani loko mi tirhisa tinaliti tin'we ku ti tlhava ku fana na vanhu va ku teka swidzidziharisi hi tinayiti mhani loko a vabya a tikile emirini wa swi kota ku hundzisela vuvabyi bya HIV and AIDS ka n'wana a nga se tswariwa.

Loko ndza ku lavisisa mayelana na xitsongwatsongwani xa HIV and AIDS a ni ta vutisa mutshunguri ku xi kumeka njhani nakona loko munhu a xi kumile i faneke a cinca rihanyo ra yena a hanya hi ndlela yini a ni ta n'wi vutisa ku maphilisi ya HIV ya nwiwa hi nkarhi wahi naswo loko munhu o tshuketana a nga ha n'wi hi swihi swilo swi swi nga ta n'wi humelela swin'wani i ku vutisa ku byalwa ha tshika kumbe a yi tshiki na swin'wani i ku hi fanele hi dya swakudya swa njhani ku xitsongwatsongwana lexi xi nga tali emirini wa munhu.

I ku vanhu lavakulu va talele hi ku vabya swinene lero swi lava hi entisisa ku va nwile maphilisi ya vona hi nkarhi naswona va dyile hi minkarhi hinkwawo swin'wana swi lava hi tsundzuka leswaku va rivala hi mhaka ku va dyuharile hi nga va heleli mbilu.

Ndlela leyinene ya ku hlamba mavoko yo sivela COVID-19 i ku chela mati ndzeni ka sabelo ivi i tota xisibi mavokweni i chukucha mavoko ya wehe i hlamba hala ndzhaku na le mahlweni na le xikarhi ka tintiho loko u hetile ku hlambisa sweswo u pfulela mati ya ku basa i basisa mavoko ya wehe u nga tirhisi mathawula lawa ya nga tirhisiwa vanhu van'wani u nga tirhisi ku toilet paper ku ti sula .

Rihanyo ra yena miehleketo swa khumbeka hi ku loko se a swi kumile leswaku i na vuvabyi bya HIV i boheka ku nwa maphilisi loko a nga nwi maphilisi ya yena i ya xitsongwatsongwana xi tala emirini ivi a ta vabya ngopfu miehleketweni i titwa a ri munhu loyi a a voniwaka hi misava hinkwawo u twa ingaku vanhu va ta n'wi nyenya va nga n'wu lavi leswi endlaka ku na ye n'wini a nga ti rhandzi leswi endlekaka ku van'wani va teketana va ti sunga.

Vavanuna mi vanhu na n'wehe swikahle ku loko i titwa i vavisekile emoyeni u bodla hi ku byela van'wani wanuna wa rila a hi xidyoho hi ku na wena u munhu wa nyama wa twa ku vava swi se vulavula i nga feli endzeni hi ku leswi swi nga ta endla ku u nga vi kahle emiehleketweni a hi vulavuleni hi tshika ku fela endzeni boxa tshumba i nga tshami na rona ku u ta kota ku pfuneka vavanuna va rila xivulavula xa ku wanuna a nga rili a hi xona a hi swi tshikeni.

Endzheku ka loko ni tlhaviwile nayiti yo sivela COVID-19 a ni talele ku pandza hi nhloko na ku oma nkolo xin'wani ka voko leri va nga ri tlhava loko ni tlakula swi swo tika a ri nga ha pfumeli se mehe a ni nga ta byela munhu ku a ya ti sivela a ni to byela ku tshika a tshiki u nga ti siveli hi nayiti leswiya handleni ka ku swa ku boha ku fana na loko kumbe u la ku humela handle ka tiko u ya va Swaziland kambe loko swi nga bohi i nga yi nga endli hi ku a swi kahle va ku tala swi va khomangi kahle na me ni munhu wun'we wa ko.

Nkoka wa rihanyo ra kahle ra miehleketo i ku munhu u kota vona vutihlamuleri.

Vana lava nga tsoniwa loko swi ta ka tidyondzo a va khomeki kahle hi ku swa tikomba ku ku na xihlawuhlawu exikarhi ka vona na vana lava van'wani lava va nga kahle leswi endla va ti vutisa ku i yini lexi nga endla ku vo va tikuma va ri ka ndhawu leyi va nga ka yoho na leswi swi nga va humelela kutani va tikuma va ri vatsoniwa leswi nga va va khomeki kahle moyeni na ku hlekiwa hi vadyondzi kulorhi ka ndhawu ya xikolo.

Vaakatiko va muganga wa le kaya ndzi mu lemukisa leswaku COVID-19 yi kona naswona ya hanya ya dlaya na ku dlaya va tele lava nga dlayiwa hi xitsongwatsongwana xa COVID-19 a hi tisirheleleni ku papalata ku tala ka vuvabyi lebyi a hi mbaleleni swa ku siva tinhompfu a hi hlambheni mavoko na swo hi nga tshinelelani na vanhu loko i titwa ku wa vabya famba u ya tliliniki u ya kuma ku pfuniwa hi tshama na le makaya hi landzelela leswi mfumo wu nga hi byela ku hi ta kota ku engetela rihanyo ra hina la mugangeni.

Manana hina tanihi madokodela ya le matikoxikaya hi tiyisisile no lavisisa ku i yini xi mi karhataku mirini kambe a hi se kuma ntshovelo wa koho ha lavisisa ku hi ta kota ku twisisa ku i yi xi mi karhataka a hi kombela ku mi hi khomela mi hi nyika nkarhi hi kota ku lavisisa loko se hi swi kumile hi ta mi hlamula mi ta tlhe mi vuya la xibedhlele hi ta kota ku mi nyika maphilisi lama hi faneleke ku mi nyika na ku mi byela ku va i yi lexi xi mi karhataka tanihileswi hi nga se swi kuma ka nkarhi wa sweswi.

Hi ku vona ka mina ku ve hi tlhaviwile ku sivela COVID-19 a swi hi pfunangi hi ku va ko la va nga tlhaveriwangi a va fangi va hanya va ha ri na rihanyo ra kahle a va khohloli a va na mukhuhlwani lero a swi nga bohi a ku va ku hi chaviseta ntsena.

Hi nkarhi wa COVID-19 a hi nga fanelanga hi tshunelelana tanihi vanhu hi ku xitsongwatsongwana lexiya a xi tlulela xi tlulela hi moya na hi marha loko o tshuketana i khohlorile ku ve i na xona a wu kota ku xi hundzisela ka munhu loyi a nga le kusuhi na wena lero un'wana na un'wana a swi lava a tikuma a hlayisekile hi nga tshunelelanani ku kota ku xi inani xitsongwatsongwana lexa COVID-19 xi nga tali eAfrika-Dzonga.

Mfumo wu nga lawula ku durha loku ka mimirhi hi ku hakela nhlayo wa fifty percent wa mimirhi hinkwayo laha Afrika-Dzonga, lero un'wana na un'wana loko a ta nxavo wa mirhi wu ta va u ri hansi ku hi ta kota ku fikelela swi nge he durheli ngopfu hi ku mfumo mali yona u na wona.

I ku vanhu va ntima hi ndhavuko ni ntumbuluko a swi tolovelekanga ku va ve ni va vabya hi mavabyi lama lero va chava ku hlekiwa ku va ya lava mimirhi leyi hi ku a swi tolovelekanga eka vanhu va ntima.

A ndzi ta n'wi tsundzuxa xaka ra mina leswaku ku khoma hi xitsongwatsongwana xa HIV and AIDS a swi chavisi swo fana na mukhuhlwani, lero wa swi kota ku hanya i ri karhi i ri na xona xifo lexi a hi makumu ya misava hi ku hela ka misava lero a ti nweli maphilisi a kota ku hanya hi ku xa dlaya xona loko i nga n'wi murhi hi ku landzelela, lero a swi sunguli hi yena ende swi nge heteleli hi yena vanhu va tele la emisaveni lava vabyaka hi xitsongwatsongwana lexi ende va le ku hanyeni kahle va tlhela va xonga.

I ku mimirhi ya organic i mimirhi leyi u yi kumaka hambi hala ndzaku ka yindlu ka ka n'wehe, lero a swi bohi ku i ze ya xitolo i ya yi lavalava i ngo ti byalela mimirhi yeleyo leswi ta endla leswaku i nga zi i ya ka madokodela kumbe kumbe swibedhlele i lava ku pfuniwa laha u nga ta hakerisiwa mali yo tala.

Vutomi bya munhu loyi a byi ta cinca ene cincelo ra kona ri ta va ra kahle hi ku loko a sungule ku teka mirhi leyi a ta kota ku ehleketa tanihi munhu un'wana na un'wana laha misaveni, xin'wana i ku a ta kota ku hambanisa swa kahle na leswi swi nga ri ki kahle swin'wana a nga ha ta tikuma a hleketa ku ti dlaya loko swiyimo swo va swi n'wi werile a twa ngaku xiyimo lexi xi xi xi kule ku tlula matimba ma yena, swin'wana i ku a ta kota no tshama a tsakile tanihileswi mimirhi leyi a yi tekaka a yi ta papalata ku ve ni a tikuma a ehleketa swilo swo huma endleleni hi minkarhi hinkwayo, a ta kota ku hanya ku fana ni wun'wana ni wun'wana lero loko swi ngo wa tirha na le ntirhweni a ta cinca a kota ku tirha hi ku ti nyiketela.

Mimirhi yin'wani yi durha swinene hi mhaka ya ku laha mimirhi leyi endliwaka kona swilo leswi va swi tirhisaka ku yi endla a swi talanga ku kumeka kun'wana na kun'wana, lero swi lava swi hlayisiwa swilo leswi endlaka mimirhi yeleyo leswi endlaka ku mimirhi ya kona yi durha swinene ku un'wana na un'wana a nga koti ku yi fikelela.

Ndzi vona swi tikela vatswari ku vulavula ni vana va vona hi rihanyo ra miehleketo hikuva vatswari vo tala a va swi twisisi vo vona onge n'wana loko a teketana a ve na nkingha ya rihanyo ra miehleketo ko va ku ti endlisa kumbe ko va ku loloha lero khale a swi nga ri kona, leswi endlaka ku na namuntlha va nga swi koti ku hi vulavurisa hi ku na vona a va swi tivi ku i yini swilo leswi na ku va nga pfuniwa njhani kumbe na ku pfuna vana va vona.

Ndhavuko wu swi khumba ngopfu leswi hi ku vanhu va khale a va nga swi tekeli enhlokweni a va nga swi koti no vona ku n'wana a nga va a ri na ntshikelelo wa miehleketo a vo vona onge i n'wana wo huma endleleni wo homboloka loyi a nga laviku yingisela vatswari, leswi endlaka ku na na namuntlha swi va tikela vatswari vanhu va khale ku swi amukela no swi lemuka hi ku a hi swilo leswi va nga swi tolovela a swi bakanyiwa swi nga tekeriwi enhlokweni.

Khombo ro tirhisa mirhi yo hunguta ku karhateka i ku loko mirhi se wu lava ku wisa, u boheka ku wisa a swa ha tirhi swa mirhi leswi u nga swi nwa swin'wana i ku swi na ku vangelana mavabyi ya ya swifuva e leswi hungutaka.

Khombo ro tirhisa miri wo ku hunguta ku karhateka i ku loko miri wa wena se u karhele u lava ku wisa u ta wisa swi nga ha ri karhateki ku i tirhise mimirhi kumbe njhani xin'wana swi vangela na mavabyi ya swifuva na tinso ti ta khumbeka eka ku tirhiseni ka mimirhi yo hunguta ku karhata.

Lexi a ndzi ta tsundzuxa vaakatiko i ku loko o tshika u tikuma u ri ka nghozi ya ndzilo loko swi ngo ha ri ndzeni ka yindlu a wu swi koti ku humelela handle lexi nga ta ku pfuna i ku teka nkumbese u wu chela hi mati ivi u ti pfala ku u ta kota ku hefemula ku fikela vanhu va xi sirhelandzilo va fika va ta kota ku ku pfuna, xin'wana i ku va nga cheli mati hi ku mati lamaya ma ta engetela ndzilo xin'wana nakambe i ku tibyela leswaku vutomi bya vona hi byona bya nkoka a va tshiki ku lava ku landza swilo leswi nga le ndzeni ka yindlu hi ku swi nga endleka va tshwela ndzeni ka yindlu, xin'wana i ku va nga yimi a va babamali laha hansi va famba hi makhwiri va nga rivalanga ku tifinengeta hi nkumba luwa va nga wu chela mati yo tala, leswi hi swona swi nga ta va pfuna ku va nga tshwi.

Mintlhontlho leyi ndzi vonaka ingaku mindyangu yi va na yona i ku munhu loyi a ri na vuvabyi lebyi ku na nkarhi wun'wani a nge pfumeli ku nwisiwa mimirhi ya kona, nkarhi wun'wani a nga lava ku ti phindaphinda hi ku i va a tsundzuke leswaku a nga se nwa kasi i va se a n'wisiwile, xin'wana i ku vanhu lava nga na mavabyi lama va talele ku rivala lero va rivala va rivala na le mindyangwini ya vona leswi endlaka ngaku vanhu va le mindyangwini a va swi koti ku hlayisa vanhu va ti-dementia.

Tindhawu ta ntirho ti nga seketela ku lemikisa vanhu hi rihanyo ra miehleketo hi ku hi ku vekela maphephe lama ma hlamuselaka hi ta rihanyo ra miehleketo xin'wana i ku va amukela un'wana na un'wana eka ntirho, lero loko ku ri na munhu loyi a vabyaka hi swa miehleketo na ku ve wa tirha na yena a amukelekiwa a nga ta twi tanihi munhu wa ku hambana na van'wana, va lemukisiwa ku swa humelela swi kona swin'wana hi hanya na swona a hi ku vabya kumbe ku hela ka misava swa humelela ka wun'wana na wun'wana lero vaamukelekile na tindlela to sivela ti koho leti va nga ta ti tirhisa leti nga ta va ti tsariwile ka nyangwa loko u nghena entirhweni wa wena.

Nseketelo wa ndyangu u nga pfuna hi ndlela ya kahle hi ku loko u seketeriwa hi vanhu va le ndyangwini i ti twa i wela ka ndhawu yo karhi a wu titwi u ri wexe, lero u nga kota no hlamusela ku i yini lexi nga ku endla ku u tikuma i vi kha i tirhisa swidzidziharisi loko va komba rirhandzu na ku ku twisisa, leswi swi ta endla ku u kota ku vona ku loko o lava ku pfuniwa u nga pfuniwa tanihileswi wa rhandziwa kaya ku nga ri ku va ku ahlula na ku ku tekela hansi kumbe ku ku nyadya, lero nseketelo wa ndyangu wu nga pfuna swinene hi ndlela ya kahle leyi.

Vanhu lavakulu lava dyuhaleke va nga dyondzisiwa hi ndlela leyi va nga tekiwa va yisiwa lomu titliliniki laha va nga ta fika va dyondzisiwa hi vaongorikulori hikuva vanhu lava dyuhaleke va tshembela ku vona ka xilo lexi va xi vonaka ku nga ri ki ku twa hi maveriveri, lero loko vo tekiwa va yisiwa ka tindhawu ta leto va fika va dyondzisiwa va nga swi tekela enhlokweni ivi loko va fika kaya va tlhela va tsundzuxiwa tanihileswi sweswi hi na mavonakule swa endliwa ku u nga tlhela u va tlangela xin'wana xiphato lexi nga ta kota ku va hlamusela sweleswi va nga hlamuseriwa laha titliniki mi humaka kona.